Di ama banna ka ditsela tse di fapaneng. Malwetse a mangwe a banna a tshwanetseng monna a a dirise ka bonna, a a sa foleng, jaaka sukiri kana kankere, e feleletsa e tshwaetsa monna mo tlhaloganyong. Monna a simolola go wa maatla, a simolola go wa seriti, a lebeletse gore o tlo go tsewa jang, gonne ga a kgone go dira bodirisi bo banna tshwanetse ba bo dirise.

O tshwanetse go dirisa kausu, ga o na le molekane wa gago, kgotsa ga o tlile go kopana le molekane nako le nako, o dirise kausu. O je merogo le maungo, o nwe metsi, o ikatise. Fa o filwe nako e e rileng ya gore o tseye dipilisi, o tshwanetse go di tsaya ka nako eo mme o se di lebale. O se etse gore letsatsi le fete o sa tsaya dipilisi tsa gago.

Dikgwetlho di le dintsi di diriwa ke gore ikonomi ya rona e kwa tlase, ga e kgone go fitlhelela dilo tse di rileng. O fitlhele gore ko lefapheng la pholo go na le di-ambulance tse di mmalwa, tse e leng gore ga di kgone go fitlhelela kwa magaeng a a , mo e leng gore dikotsi tsa tsela di diragala gale le gale. Ka jalo, ke nagana gore go okediwe ikonomi gore le di-ambulance di okediwe ko lefapheng la pholo go tla go pholosa maphelo. Ambulance e botlhokwa thata, sekai, ga e le ka nako tsa go keteka Keresemose.

Sa ntlha, sa pele ke go lebelela gore bogole ba bone bo tshwana le bofe. Motho wa segole ga e se gore ga ana bokgoni ba sepe, ba bangwe ba na le bokgoni ba go tshameka metshameko e e farologaneng, ba bangwe ba na le bokgoni ba go kwala, ba botlhale mo dithutwaneng, ba bangwe ba na le bokgoni ba go apaya. Ka jalo, re tshwanetse go ba tsaya go tshwana le batho ba ba senang bogole. Go jalo, go tla ba tshwara gore ba kgone go ikamogela, ba dule ba itumetse, mme ba se ba feel-a okare ba tswalelwa kwa ntle, ba feel-e ba .

Mo ditirelelong tsa go tima molelo, go ka tswa go lebane le dikgwetlho tse dintsi mo badiring ba teng, ka gonne motho a ka nna a tswa setlhabelo, a utlwa botlhoko, le ene a gobala. Kana motho a ka nna le bolwetse ba mafatlha.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di lebana le bogodi ba bagolo kana go tlhokomela ga batsofe ka dilwana tse di rileng. Fa go na le mogodi, o tshwanetse go ka kry-a melemo, ga a tswa kwa tleliniking kana a ya bodulong, gore a kgone go phepafadiwa le go ja dijo tse di nang le dikotla. Ka jalo, go le gantsi, bogodi ga ba tshwanela go lebana le setso, ka gonne bogodi bo a fapana. Go na le bagodi ba tlhaloganyo, bagodi ba segwele, bogodi bo bontsi.

Ditlamorago tsa go nwa melemo ya maitirelo ke gore, melemo ya maitirelo go le gantsi e ka bakwa malwetse a , kana ka puo ya seeng, di-kidney stone. Ga go a siama gore go newe melemo ya maitirelo, e ka baka le addiction, motho wa teng a sa kgone go tshela ntle le melemo eo. Ka gonne ditlamorago go le gantsi ke gore maitirelo ba kgona go ka tsenya diritibatsi tse di sa tshwanelang mmele wa motho, di ngwetse gore a nne le boroko bo bontsi, a gatelelwe ke monagano.